Yayinzima kuba abafundi iifowuni babengazisebenziseli ukufunda, babezisebenzisela izidingo zabo. Ngoku ootishala baphethe bengakwazi ukubafumana ukuze babafundise ngezifundo zesikolo. Enye into abanye abafundi babeye bangacaciseleki kakuhle ezifowunini bacaciseleke xa befundiswa bebabona ootishala, bebeva ngeendlebe, becaciselwa.

Kukuba abantwana abakwazi ukuhoya izinto abazenzayo ezinjengezifundo nokupheka nokuklina ezindlini. Basoloko bekwi-social media bebukele iividiyo bengafuni ukwenza kwanto baphele sebefeyila ezikolweni. Abanye baphele sebe sele besenza izitresi koomama babo ngenxa yale social media bayihoya oko oko. Umntu athi evuka ekuseni avukele kwi-social media.

Ndingaziva ndingaphelelanga kuba kaloku sendiqhelile ukuphila nge-smartphone sam. Ayikho enye into ngaphandle kwayo kuba apha ebomini ngoku sesiphila ngazo i-smartphone nezi zethu. Yonke into sizenza ngezi-smartphone zethu.

Kukuba abanye abantu baye phethe sebezibulala. Abanye baphele bengafuni ukuphuma ezindlini kuba kaloku kukho abantu abathetha kakubi ngabo kumakhasi onxibelelwano.

Kukuba ubone omnye umntu seyibethwa ngento engekhoyo okanye umntu umbone seyingafuni ukuphuma endlini. Ahlale endlini oko kuba kaloku uyoyika ukuphuma endlini ngoba kaloku kuthethwa ubuxoki ngayo. Akafuni kujongana nabantu.

Ndingathetha ngengqesho kuba kaloku ulutsha langoku lonke luhleli emakhaya, aluqeshwanga and linazo i-qualifications for ingqesho, but ke abalufumani ingqesho. Kufuneka bade bakhuphe into ezidibana neemali ukuze abantu baqeshwe.

NguSomizi Mhlongo kuba kaloku kudala kwathethwa ngaye kakubi ukuba kutheni ezijikile wayintombazana. Kodwa yena azange wazijongela phantsi. Usoloko ezijongela phezulu akazimameli into ezithethwa ngabantu. And uyayikhuthaza ulutsha lwangoku ukuba lungamameli abantu .

Ungawufumana kakhulu kumakhasi onxibelelwano kuba kaloku iimvumi zalapha eMzantsi Afrika sezafakwa kumakhasi onxibelelwano omculo wawo ukuze bonke abantu bakwazi ukukthola kuba abantu abanintsi ngoku basebenzisa iimfonomfono ukuze bakwazi ukujonga izinto.

Ewe, ukhona umntu owake wandifaka kwelinye ikhasi lonxibelelwano ekuthiwa nguFacebook apho wathetha khona kakubi ngam wathi mna ndithetha kakubi ngabantu. Kodwa uxoka ngam, inguye umntu othetha kakubi ngabantu. Uzofaka mna nje entweni endingayaziyo kuba kaloku ufuna ndijongwe kakubi ngabantu .

Ndathi kaloku ndithenga idatha kwa-MTN kanti ndizilibele ukuba ndinetyala and kwamna bendingayazi ukuba kwa-MTN xa uthenga idatha iyakwazi ukubhatala ityala le-airtime. Ndathi xa ndisithi yatsala idatha lam yatsala i-airtime yabhatala u-MTN. Ndafunda ukuba ke ngoku umntu kufuneka awabhatalile amatyala akhe ukuze angazisoli.

Ngokuthi sihlale phantsi sithethe ngamaxesha okusebenzisa amakhasi onxibelelwano, iinto ezinjengo-social media, ooFacebook intoni. Okanye kubekho ezoo mini apho singazuzisebenzisa khona iifowuni sohlala sobabini sincokole kube mnandi.

Kukuba abantwana iinto ezininzi bazifunda efowunini, iinto ezimbi, iinto ezinjengokuba ngokwabelana ngesondo nokuthuka abantu bazibona kuFacebook. Bazibone ingathi zizinto ezintle, baphele sebezenza. Kwaye abantwana bayathanda uchitha ixesha elininzi kwi-social media.

Apho kaloku uzotsho ukwazi ukwenza iinto ezibalulekileyo, iinto ezinjengento zasendlini ukline izindlu. Apho uzokwazi ukupheka nokupheka ungaziyeki iimbiza zitshe kuba kaloku uhlala kwi-intanethi. Ngoku xa uyiyekile i-intanethi, uyakwazi ukuhoya iimbiza zakho zingatshi, kwaye uyakwazi ukuklina indlu yakho ibe klini uhoye izinto zakho ezibalulekileyo ngaphandle kweintanethi. Kwaye inceda ngokuba uzotsho ukwazi ukuphumza ingqondo yakho kwiinto ezininzi, ukwazi ukucinga kakuhle.